Tihuku leti vekaka tandza ti lava swakudya leswi swi nga na ti-protein-i ti-vitamin-i swo fana na mbewu leyi omisiweke na mati yo basa paa.

Endzhawini ya ka hina hi tolovele ku byala na ku dya miroho yo fana na xipinachi na khavichi.

Ndzi nga rhurhela eka xifundza xa vupeladyambu hikokwalaho maxelo ya kona ya kahle for vurimi.

Tikholichi ta vurimi ti olovisela vantshwa hi ku va ti va nyika vutivi bya ento hi swa vurimi.

Mbuyelo wa kona i ku va u kuma vutivi na ntokoto hi swa vurimi tanihi mudyondzi.

Mbuyelo wo landzela ncheleto lowunene wa swimilana i ku va swimilani swa wena swi va na rihanyo lerinene na ku va swi ku nyika mihandzu leyi u yi lavaka.

Ndzi titwa kahle hi yona hikuva ya nandzika naswona yi nkarhi wo leha yi nga vavisekangi.

A swi ta ndzi endla ndzi vaviseka emoyeni tanihiloko muakelana a dyile matandza ya tihuku ta mina a nga ndzi kombelanga.

Leswi swi ta endla leswaku mixavo ya swakudya yi va ehansi swinene hikokwalaho ka ku swakudya swi ta va swi durha swinene leswi swi ta tlhela swi endla leswaku timankete ta laha kaya tiya ehansi hikuva vaakatiko va ta va va nga koti ku fikelela ku xava swakudya hikwalaho ka mintsengo ya le henhla.

E-e a swi kahle eka rihanyo ra hina hikuva swakudya leswi swi nga emathinini swi va swi cheliwe tikhemikhali leti ti endlaka leswaku swi tshama nkarhi wo leha swi nga vavisekanga naswona tikhemikhali leti ti va ti nga ri kahle emirini wa hina.

Ku cinca ka maxelo swi endla leswaku swakudya leswi nga na rihanyo swi pfumaleka hikokwalaho swin'wana swimilana a swi pfumeli ku kula ehansi ka yan'wana maxelo leswi swi tlhela swi khumba rihanya ra vaaki hikuva swakudya swo aka miri swi ta va swi pfumaleka leswi swi vulaka leswaku rihanyo ra vona ri va ri ri enghozini swinene.

Ndzi nga katsa leswaku ku nghenelela ka mina eka swa vurimi swi pfunile vantshwa vo tala ku va va kuma mintirho hi swa vurimi leswi swi ta tlhela swi va na mbuyelo eka tiko ra ka hina ku va ri va na swakudya leswi akaka emirhini.

I ku va swimilani swi nga ha kuli kahle hikokwalaho ka ku cinca ka maxelo.

Ina ndza swi tsakela hikuva cheese yi endliwa hi masi naswona masi ya kahle emirini.

Swiphiqo leswi va hlanganaka na swona i ku va va tirha ku tlula tiawara leti va faneleke ku tirha tona.

Mihandzu leyi yi tirhisiwaka ku endla atchar i mangwa naswona atchar yi nga dyiwa na khavichi.

Vurimi byi hoxa xandla eka ku tumbuluxiwa ka mintirho etindhawini ta le makaya na le madorobeni hikuva vurimi byi lava vatirhi vo tala swinene leswi swi endla leswaku vatirhi vo suka emakaya na le madorobeni va laveka.

A ndzi ta endla leswaku ku va na tindhawu to tala laha ku endleriwaka kona swa vurimi leswi a swi ta endla leswaku vanhu vo tala va kuma mintirho ya ku va vatirha eka swa vurimi.

Switsotswana leswi nga nghozi eka swa vurimi i swivungu leswi swi dyaka matluka ya swimilani leswi swi endla leswaku swimilani swi nga ha kuli kahle tanihiloko swi nga koti ku kuma dyandza kahle.

I ku va van'wamapurasi lavatsongo va tsundzuxiwa ku va va langutisa tindhawu leti va endlelaka eka tona swa vurimi.

Tihuku leti ndzi ti tsakelaka hi leti fuyiwaka ekaya hikuva ta nandzika naswona ti va ti kurisiwe hi swakudya leswi akaka kasi leti ti nga le mavhengeleni to tala ti va ti kurisiwe hi tinayiti leti va chelaka mimirhi ya ku va ti hatla ti kula.

Ina swa tisa nhluvukiso eka swa vurimi.

Swiphiqo leswi va hlanganaka na swona i ku va va tsandzeka ku sungula swa vurimi hikuva ndhawu titsongo emadorobeni naswona swin'wanyana i ku va va tikeriwa ku va va kuma mintirho emadorobeni.

Swintsotswana leswi tolovelekeke ku onha swibyariwa i swivungu naswona van'wamapurasi va nga swi lawula hikuva va akela swimilana swa vona.

Leswi swi khumba ku tshamiseka ka vona ka swa timali ku kombisa leswaku va holeliwa mali yintsongo naswona ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga nteki tinguva leti ti nga riku na nsirhelelo eka ntirho wa vona hikuva swi ta va endla leswaku va hlongoliwa emintirhweni.

Yin'wana ya mimpfuno ya ku vamapurasi ya endleriwa etindhawini ta le makaya i ku va van'wamapurasi va ri na mpfumelelo wa ku tirhisa ndhawu yinkulu naswona swa olova ku fikelela mati kasi swin'wana swa swiphiqo i ku va va langutana na vanhu lava tshovaka mapurasi ya vona.

Van'wamapurasi va fanele ku hlantswa ti teretere ta vona loko va heta ku ti tirhisa va fanele ku kuma vanhu lava u nga ta ti rindza leswi swi na mbuyelo wa ku va va hlayisa titeretere ta vona ku va va papalata leswaku ti yiviwa.

Van'wamapurasi lava va ha ku sungulaka vafanele ku vhakela ndzawulo ya ya van'wamapurasi laha va nga ta kuma vutsundzuxi bya mpfuxeto ya milawu ya misava leswi swi ta endla leswaku va tshama va ri karhi va landzelela milawu ya mpfuxeto ya misava.

Hikuva tihlapfi loko ti tshamile nkarhi wo leha ehandle ta vaviseka kasi loko u ti gwitsirisa swi endla leswaku ti hlayiseka.

Leswi va nga swi tirhisaka ematshan'wini ya manyoro lama xaviweke exitolo i vulongo bya tihomu na thyaka ra tihuku swi endla manyoro ya kahle swinene eka swimilana.

Leswinene hi ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko ya vurimi i ku va swi olovile swinene naswona a swi durhi kasi vubihi bya ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko ya vurimi i ku va swi teka nkarhi wo leha swinene ku rima.

Swibyariwa swo fana na mavele swa vaviseka swinene hikokwalaho ka ku cinca ka maxelo xikombiso loko ku ri na dyandza swinene mavele a ya koti ku kula kahle naswona ya oma.

I ku va u langutisa misava leyi u nga ta rimela eka yona leswi swi pfuna swinene ku tiva muxaka ya misava leyi u nga ta rimela eka yona.

I jamu ya pencisi yi hlawulekile eka mina hikuva ya tsokombela swinene.

Minongonoko leyi yi nga pfuna ku antswisa entirhweni hikuva vatirhi va va va ri na vutivi byo enta hi swa mapurasi kasi vuhumelerisi bya kona i ku va van'wani va vatirhi va teka xiboho xa ku sungula mapurasi ya vona.

I ku va a tiva leswaku tihomu teto ti na rihanyo ku fika kwihi naswona hi swihi swakudya leswi hlawulekeke ku leswi ti tihomu teto ti dyaka swona leswaku nyama ya tona yi va leyinene ti tlhela ti va ti nonile.

Ndlela yo hlayiseka yi tlhela yi va nawini i ku va u boha homu hi timhondzo kutani u yi tlhava enkolweni.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku vurimi bya ndhavuko bya olova swinene kasi vurimi bya maxinguvalawa bya onha hikuva byi thyakisa xibakabaka laha swi tlhelaka swi endla leswaku ku va ni ku cinca ka maxelo.

I ku va ndzi va nyika ndhawu yikulu leyi yi nga na misava yo nona ndzi tlhela ndzi va nyika switirhisiwa leswi va nga swi tirhisaka ku rima hi swona.

Ina i swa nkonka swinene leswi swi tlhela swi kombisa ku va na ku ringana loko ku nga kona eka vaakatiko va Afrika-Dzonga tanihiloko hi suka eka matimu ya xihlawuhlawu.

Nkoka wo va na switirhisiwa hinkwaswo swa vurimi tanihi van'wanamapurasi lomuntshwa i ku va u nga lombi switirhisiwa eka van'wana naswona u kota ku endla swilo hinkwaswo swa vurimi u nga ri na mpfuneto.

Mbuyelo wa kona ku ta va ku kurisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga kumbe ya tiko ro ro karhi laha misava yi nga nyikeriwa hi mfumo.

Eka rixaka ra vaTsonga homu yi tala ku dlayiwa loko ku ri na ntlangu kumbe nkosi naswona vutihlamureri i bya nhloko ya muti ku va yi yi xava no yi dlaya.

A ndzi ta lava ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini swimilana swa mina swi nga ri ku kuleni eka n'hweti leyi naswona a ndzi ta lava swimilana leswi a swi ta kula kahle hi ka n'hweti yaleyo.

N'wananga tikhemikhali a ti kahle swo fana na letiwani ni nga tikhoma la loko ndzo ti chela ematini ndzi teka swiambalo swa wena ndzi se hlantswa swiambalo swa wena swi nga ka swi nga ha fani na leswi a swi ri hi xiswona leswi swi kombisa leswaku tikhemikhali a ti kahle naswona ta onha.

Mintlhotlho leyi vavasati va nga hlanganaka na yona emapurasini loko va ri karhi va tirha i ku va va fanele ku hlangana kumbe ku langutela ku va va chayela matiraka yo rima kumbe materetere.

Swi kokela kahle tanihiloko vapfhumba va matikomambe va kota ku ta etikweni ra Afrika-Dzonga ku ta vona maribye kumbe swidziva swa maribye laha tikweni ra hina ku va vanhu va matikomambe va vhakela tiko ra hina ra Afrika-Dzonga leswi swi ta endla leswaku ikhonomi ya hina yi kula swinene tanihiloko va ta endla swilo swa vuxavi kwala etikweni ra hina leswi swi ta endla leswaku mali yi khunguluka eka ikhonomi ya hina.

I switirhisiwa swo fana na ti filamachini leswi va kotaka ku switirhisa va karhi va lo tshama ehansi ku va va hangalasa tikhemikhali to sirhelela swi milana swa vona leswi swi kota ku pfuna leswaku swi swimilana swa vona swi va swi hlayisekile for nkarhi wo leha eka switsongwatsongwana na swivungu.

Vaakatiko ndzi xavisa swimilana swo kahle swo nona swinene swo fana na matamatisi tikhavichi ti carrots-o na tinyala tanani mi ta xava tinyala kumbe swimilana leswi eka mina hikuva swi hanye kahle naswona leswi swi ta endla leswaku mi va na rihanyo lerinene a ku na swin'wanyana swo tlula swimilana leswi ndzi nga na swona tanani mi ta xava hi ku hatlisa naswona mintsengo yi le hansi swinene.

A ndzi ta titwa moya wa mina wu ri hansi swinene tanihiloko ndzi tshembele eka yona nsimu leyi va yi tekeke ku va va hluvukisayiwa madoroba.

Spekboom i ximilana lexi xi hlulaka dyandza naswona xi kumeka masayiti yo fana na vo Limpopo eAfrika-Dzonga.

Mhaka ya ku tirhisa xi sayense yi pfuna hikuva va kota ku endla swakudya swo tala leswi nga ta angarela tiko hinkwaro leswi swi endla leswaku swakudya swi kota ku ka swikumeka etikweni ra Afrika-Dzonga.

Ndzi nga foyinela maphorisa hikuva a ndzi swi tivi leswaku loko ndzo n'wi hlamula munhu waloye u ta va u khomile yini.

Joyinani ku va hi endla xirhapa xa vaaki hikuva xi ta pfuna leswaku hi va na swakudya laha etikweni swakudya swa durha kambe kasi loko hi endla xirhapa lexi hi ta kota ku kuma swakudya swo fana na matamatisi tinyala tikhavichi na swin'wana swakudya swo aka miri.

Mbewu yi nga hlayisiwa hi ku va yi omisiwa leswi swi ta endla leswaku mbewu leyi yi va ya ha ri kahle ku va yi tirhisiwa eka nkarhi lowu taka.

Dyambu ri pfuna hi ku va ri kurisa swimilana swimilana swi ni swi swi lava dyambu leswaku swi kula kahle.

Minongonoko yo fana na va Land Reforms ya hlohlotelo vanhu leswaku va tirhisa misava ku va yi endla swakudya hikuva va byala naswona yi kota ku va nyika misava leyikulu ku va va yi tirhisa.

Ndzi nga vula leswaku va va va nga hlayisekangi hikuva tiyindlu ta vona ti va ti ri le ti ntsongo naswona ti va ti ri na swilo swo tala swo fana na magezi leswi swi endla leswaku vuhlayiseki bya vona byi va byi ri ehansi swinene.

Vurimi bya le madorobeni i vurimi lebyi byi tekaka ndhawu emadorobeni naswona byi teka eka ndhawu leyitsongo swinene hikuva ndhawu kumbe misava emadorobeni ya durha swinene naswona byi sungula ku dhuma hikokwalaho byi va kha byi teka nkarhi kumbe ndhawu edorobeni naswona vanhu va kota ku swi vona leswaku ku na vurimi emadorobeni swi endla leswaku swi tivekala.

Ndlela yo khayela nkaka i ku va u yi tsema yi karhi yi lehini naswona u hetelela u yi hlantswa u yi tsema switsongo switsongo ka ti ndlela yo khayela timanga timanga u ti khayela hi ku titsuvula hikuva ti kumeka ehansi ka misava.

I ximilana xa riyada ximilana lexi a xi ngo dlaya kambe a va lava leswaku u fambela kule na xona hikokwalaho xa hlohlonya swinene loko u xikhoma.

Vaxavi vakulu va swixavisiwa swa vurimi bya Afrika-Dzonga i tiko ra America leri ri talaka ku xava matamatisi ya humaka eAfrika-Dzonga.

Vanhu va le kaya va nga tirhisa thyaka ra tihuku kumbe ra tihomu ku endla manyoro tanihiloko thyaka ra tihuku na ra tihomu ri ri kahle eka swimilana.

I ku va ndzi nga cheleti ngopfu swimilana hikuva swimilana swi lava ku cheletiwa hi nkarhi naswona ku va u swi nyika ngopfu mati minkarhi yin'wani wa swi dlaya.

Huku yi hluviwa masiva hi ku va u vilisa mati ku sungula kutani u chela mati eka xikotlolo u kota ku hluva huku ya wena leswi swi endla leswaku swi olova ku yi hluva.

I migingiriko yo fana na Land reforms leyi kotaka ku nyika vanhu va Afrika-Dzonga ku va va tirhisa misava naswona ya tlhela va langutisa leswaku ndhawu yeleyo yi kahle ku va ku endleliwa vurimi eka yona xana.

Magoza ya vuhlayiseki lawa u faneleke ku wa teka i ku fana na ku va u mbala ti-glove leswi swi ta endla leswaku swidlaya switsotswana swi nga vi emirini wa wena naswona swi nga ku onheli vutomi.

Purasi ra mina i ra tihomu naswona ndza mi tshembisa leswaku misava leyi kumbe jarata leri i rikulu swinene naswona ndzi ri biyile, leswi ndzi swi endle hikokwalaho ka vuhlayiseki bya n'wina ndza mi tshembisa leswaku mi ta kota ku tirha kahle naswona a ku nge vi na nchumu xo mi kanganyisa.

Hi tinguva to fana na ta Khotavuxika i minkarhi ya kahle yo byala swibyariwa swo fana na miroho ya khavichi kumbe xipinachi.

Vutomi bya swibyariwa loko byi nga hanyangi kahle byi endla leswaku swakudya swi kala kumbe maxaviselo ya va ehansi swinene tanihiloko ntshovelo wu ri hansi.

Ku hambana ka switirhisiwa swa manguva hi loko vanhu eka nguva ya Khotavuxika a va tala ku va va ya engomeni kasi sweswi vanhu a va ha yi engomeni hi n'hweti kumbe hi nguva ya khotavuxika.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku masiku kumbe tinguva to byala ta hambana naswona i ta nkoka swinene ku va u langutisa leswaku siku ra njhani leswaku u tiva leswaku hi rihi siku ra kahle ro byala swimilana swo karhi.

Vurimi lebyi kongomeke byi nga bya hunguta ku onha mbangu tanihiloko va tirhisa tindlela letinene ku va va byala swimilana swa vona no swi hlayisa swo fana na ku va va nga tirhisi tikhemikhali leti nga onhaka mbangu.

Switirhisiwa leswi tirhisiwaka ku byala i materetere tani hi loko ku ri wona ya tirhaka ku rima kasi ku tshovela ku tirhisiwa tilori leswaku va chela swimilana kumbe mihandzu ya vona eka yona.

Switsotswana na switsongwatsongwana leswi u nga kota ku swi vona kahle hikuva u tirhisa microscope kumbe ku u va u kota ku sirhelela swimilana swa wena hi green house leswi swi ta endla leswaku u kota ku vona switsotswana na ku swi hambanisa.

Ndzi vona va katsa vantshwa hi ku va va endla ku va na tikhoso kumbe ti-short courses leti u nga ti dyondzelaka eka inthanete, leswi swi endla leswaku va khumba vantshwa naswona mbuyelo wa kona i ku va vantshwa va to kota hi mativelo hi vutivi bya Agriculture leswi swi endla leswaku va va na vutivi byo enta hi hi swa ku byala.

Tin'wani ta tipulani ta backup i ku va u ti kuma u tiendlele damu leswi swi ta endla leswaku loko masiku kumbe tinguva ti cinca ku va xikombiso, dyandza leswi swi ta endla leswaku u tikuma u ri na mati ya ku cheleta swimilana swa wena.

A ndzi nge koti ku ku xavisela purasi leri hikuva purasi leri hi rona ri ndzi hanyisaka naswona a ri hanyisi mina ntsena ri hanyisa na muganga wa mina hikuva ndzi kota ku va nyika mihandzu na matsavu.

Ndzi nga hlengeleta mati hi ku va ndzi endla damu epurasini ra mina naswona ndzi nga hlayisa mati lama ma nga le hansi ka misava hi ku va ndzi nga tsematsemi misinya leswi swi ta endla leswaku mati lama ma nga le hansi ka misava ma hlayiseka.

Mbuyelo ya mpfula yo tala eka migingiriko ya vurimi i ku va vurimi byi va na mati yo tala ku va u cheleta swimilana naswona swimilana swi kota ku kula kahle hikokwalaho ka mpfula.

Ina a ya khumbeka hikuva a ndzi koti ku byala loko mpfula yi ri karhi yina kasi ndzi fanele ku langutisa leswaku mpfula yi ta na rini naswona ndzi ta kota ku byala rini.

E-e a swi kahle van'wamapurasi va fanele ku rhanga va thola vanhu va le matikweni ya vona naswona leswi swi ta endla leswaku swi papalata nhlayo ya vanhu lava nga tirhiki ematikweni ya vona.

Magondzo loko ma nga hlayisekanga kumbe ku va ya vavisekile ya endla leswaku swimilana swi vaviseka loko swi karhi swi yisiwa emakete xikombiso, loko patu ri ri na ti-potholes loko movha leyi nga na swimilana yi hindza hi le henhla ka patu rero ri endla leswaku swimilana swi fa.

Swivandlane leswi nga kona eka pfhumba ra swa vurimi i Agricultural development na swin'wana swo fana na Land Turner leswi swi swi engetelekeke switirhisiwa swo fana na materetere.

Leswi swi endla leswaku misava yi nga noni kasi loko u byala swimilana u fanele ku cincacinca nkarhi na nkarhi leswi swi endla leswaku misava yi nona.

Mali yo sungula yi ta xava switirhisiwa swo fana na leswi nghenisaka moya hikuva swibyariwa swo fana na ti-micro greens, ti-mushrooms kumbe ka ti-hydroponics i swibyariwa leswi swi lavaka moya wa kahle naswona a ndzi ta xava swilo leswi nghenisaka moya.

Mhaka yo lawula switsotswana ya nga onha eka ecosystem hikuva loko u karhi u lawula switsotswana wa swi dlaya, kasi loko u swi dlaya swi ta endla switsotswana swo fana na tinyoxi loko u swi dlaya swi ta endla leswaku vulombe byi kala hikuva ku dlaya tinyoxi hi tona leti ti endlaka vulombe.